Sawubona mbhemu ngiyaqonda ukuthi ngoba sebezokukhulisa ekhaya kini usunalo ulwazi olwanele lokuthi ukhuliswa ngoba kwenzenjani, nanokuthi iziphi izinyathelo osekumele uhambe ngazo. Akusafanele ukuthi manje ubhiyoze kanye neningi, akusamele futhi ube nendlela wena otshengisa ngayo iy'ngane ezilama wena ukuthi kuphilwa ngale mpilo ebhedayo. Manje kahle kahle usufana nesibani sezwe, ngoba ukukhuliswa kwakho wonke umuntu uzobe esekubhekile. Wonke amehlo omphakathi azobe esibuka wena. Lokho kusiza ekutheni wonke umuntu makakhulisa ingane yakhe akwazi ukuyifanisa nawe ngoba kuningi kuyenzeka ezweni kepha wena awukwenzanga konke lokho. Yingakho sizesifika kule sigaba sokuthi ekhaya kini bayakwazi ukuthi bakukhulise nawe. Siyakubongela-ke ndoda yamadoda asithembe ukuthi uzoqhubeka uy'phathe kahle, uqhubeke futhi ube isibani nakuwo wonke umuntu njengoba wenzile.

Okokuqala nje engingakusho ngiphatheka kabi uma ngibuka amaguqa phansi, kungasafakwa ubulongo, kungasafakwa utshani phezulu, usufica befake isleti. Ngiyaye ngifise engathi kungavezwa ukuthi sisukaphi siyaphi ngoba konke lokhu ilokhu okusikhombisa imvelaphi yethu. Yebo, isimanjemanje sona sihle ngoba phela sisuke sesenzela ukufana nawo wonke umuntu, kodwa nje okweguqa nobulongo ave kungikhumbuza emuva. Bese-ke okwesimanjemanje awukhu umuzwa ongilahlekelayo kuwona okunye kwakho njengo kwakha izindlu. Ngoba phela izindlu sizenza ukuthi singakwazi ukuthi sinethe, sikwazi nathi ukuphila njengawo wonke umuntu. Uthi mawusendlini uy'bone uphephile. Lokho-ke ngiyakulangazelela kakhulu ngoba kwenza impilo yakho ibengcono, nawe uzibone ufana nawo wonke umuntu ophilayo.

Ubuchwepheshe-ke sebusinqobele izithiyo zolimi ngoba abantu abaningi manje sebesebenzisa amalimi abo ezinkudleni zokuxhumana ikakhulukazi ku-TikTok. Ngoba ila wonke umuntu eveza khona indlela ulimi akhuluma ngayo. Bese-ke kuba khona isichazamazwi, usuyakwazi ukuthi ubheke ukuthi lo muntu ngoba ubethi kusho ukuthi uthi usuya landelela. Kwesinye isikhathi uyakwazi ngisho ukumbuza ukuthi ngoba ukhuluma ngalolo limi lwakho uchaza ukuthini. Aphinde akubhalele khona la ey'nkundleni zokuxhumana asho ukuthi, hhayi bengichaza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. Ngaleyo ndlela-ke usuyakwazi ukuthi uthathe amanye amagama kwawena uy'fundise wona, uzothi mhla uhlangana nolunye uhlaka usuyakwazi ukuthi ubingelele noma uxoxe lezo zinto ezimbili ezintathu ngolimi lwakhe. Ukuze ezokwazi naye ukukujabulela ukuba sesizweni sakho noma ezweni langaphandle kunezinto nawe oyaye ukwazi ukuthi ukwazi ukusinqoba noma uzizwe ngoba sesiyalekelelana.

Ngisemncane-ke thina ekhaya besithathwa sifakwe esibayeni la osuke uzazi khona ukuthi ngempela ungowa khona yini ekhaya. Bese-ke emva kwalokho usuya suka-ke, uthi uma usukhulile bayakumulisa. Bakunikeze uhambe uye komalume uyohlabisa uphathe umkhonto ubuye uzigqaje ngobuntombi bakho, usine kube njeyaya. Siphinde simeme ezinye iy'ntombi zomphakathi zize emcimbini nazo zilekelele kusinwe kube mnandi kuhlatshwe ekhaya. Kwawena nje uyayibona ukuthi hawu ngaze ngaphumelela yazi. Bengingayazi ukuthi abazali bami bangithanda kangaka. So ngaleyondlela-ke usuke ubona ukuthi, hhayi manje sengiyakwazi ukuthi ngizigqaje ngendabuko yami. Nangobucingo bami, nawe-ke uthi mawukhula uyaqala iy'ngane zakho ufuna ukuyikhulisa ngaleyo ndlela ngoba wayibona lento iyinhle yenzeka kuwe.

Imbuzi isona silwane esiqala nje sibike ngaso ukuthi sizokhanda umsebenzi layikhaya. Isona silwane esithi mase sisihlabile sikwazi ukufaka iy'phandla sikhombise abadala inhlonipho yokuthi, hhayi ngoba besihlaba besenzela nina ukuthi nokuthi nokuthi. Kuya ngokuthi phela nenza ini ekhaya. Uma futhi nimulisa ingane isona silwane esihlaba ngaso, esibika ngaso ukuthi hayi bo thina layikhaya sesenza umcimbi. Nansi ingane ibhekeni makhehla khanyisani, yonke lento leyo kusuke kukhombisa inhlonipho. Siphinde sihlupheke ukudla kwesiZulu, ukudla nje esivele sikupheke inyama siyiphenye siyifake nje usawoti namanzi. Akukho okunye okusuke kuthasiselwa lapho, sikhande ujeqe, idombolo. Izona zidlo ezikhombisa inhlonipho yethu kubantu bakithi abangasekho kumadlozi ethu. Lokho-ke kwenza ngokuthile ukuthi sikwazi ukukhombisa inhlonipho ngoba phela senza ngale ndlela abayaziyo nabo.

Izibongo-ke lezi eziyaye zenzeke emakhaya mhlampe kukhandwe imcimbi. Ikakhulukazi ngo-September twenty four, ufica sigubha-ke usuku lolu lokuzalwa kwenkosi uShaka iLembe. Sibheke ukuthi ayi bo, konje iLembe eleqa amanye amaLembe kwakwenzenjani? Kube khona iy'mbongi senze yonki into. Leyo nto leyo isuke isikhumbuza ukuthi sivelaphi siyaphi, yini futhi ekumele ingasilahlekeli njengabantu abamnyama. Ngaleyo ndlela-ke siyakwazi ukuthi silubungaze lolu suku. Wonke umuntu azikhumbuze ukuthi konja yena ngoba ephila nje uphelela ini . Kuyaye kube nemiyalo-ke mhlampe sinikezwe umuntu ozosiyala asho ukuthi, hayi imvelaphi yenu nayi lana ningahambi kanjena, lungisani lana. Siyanibona seneqile lana akusafanele-ke manje. Ngaleyo ndlela-ke ingakho sigubha njalo umhlaka twenty four September siyindlu emnyama.